Bengingakaze ngizame ukukuhlanganisa, kodwa engicabanga ukuthi kungaba umqondo omuhle kakhulu, ukuhlanganisa umdlalo, umdlalo wendabuko nobuchwepheshe besimanje. Ngicabanga ukuthi kungaba umqondo omuhle kakhulu.

Okokuqala ukuthi, ungawugcina umzimba wakho uhlanzekile futhi usesimeni esikahle uma kuwukuthi uhlanganyela emidlalweni yesikole. Okwesibili ukuthi, ungakhona ukuthi ukwazi ukuphumuza umqondo ngesikole, nanokufunda, uzame ukuthi uzivocavoce, usize nomqondo ukuthi ukwazi ukucabanga kangconywana.

Indlela engcono ukuthi kube khona umuntu ozokwazi ukuyibheka iy'mpahla uma kuwukuthi bekade yisebenziswa. Kubekhona umuntu ozoyiqoqa noma umqoqi wazo, ozokwazi ukuyinakekela, nokuthi azigade uma ziqeda ukusetshenziswa kube wuye ozokwazi ukuthi ayibale ukuthi ngabe ziphelele yini, azigcine futhi endaweni ekahle. Ngicabanga ukuthi kungaba khona umuntu okumele azigade ngendlela okuyiyona.

Kungiphatha kabi kakhulu, kodwa futhi akungiqedi amandla, ngizoqhubeka ngilokhu ngizamile ngoba kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi umsebenzi wami wokuzilibalisa unginikeze iholo, noma kubuhlungu, noma kungiphatha kabi ukuthi akwenzeki. Koda ngizolokhu ngiqhubeka ngizamile ukuze kugcine kuwukuthi usuyanginikeza iholo.

Ngicabanga ukuthi izoqhubeka iphile noma ingaqhubeka iphile, noma kungeke kusafana nasekuqaleni ngenxa yezobuchwepheshe noma netekhnoloji elokhu ifika ishintshashintsha, koda izoqhubeka iphila ngoba yinto esakhula ngayo, futhi yinto esiyaziyo kakhulu kunalezizinto zobuchwephesha zesimanje.

Indlela engingenza ngayo noma indlela engangisiza, ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uthola ithuba elanele lokuthi akhone ukudlala, futhi akekho osalela ngaphandle. Ngenze futhi isiqiniseko sokuthi akekho futhi umuntu ogcine ey'thola engazuthi useyanyezeka noma akasalitholi ithuba yena lokudlala. Ngingenza isiqiniseko sokuthi sonke sithola isikhathi esanele noma isikhathi esifanayo, akekho ozothola isikhathi esiningi kunesomunye.

Okokuqala, ngingathi iy'kole kumele yiqale zithole ukuthi izona ziphi noma iyona miphi imidlalo abafundi abayithandayo. Mhlampe indlela engaba ngcono ukuthi bezame ukuthola umfundi ngamunye ngamunye ukuthi iwona muphi umdlalo awuthandayo noma angakhona ukuthi awenze. Ngalokho bengakhona ukuthi bezame ukufaka leyo mdlalo ezobe ivotelwe kakhulu noma abafundi beyikhetha kakhulu. Mase benza isiqiniseko sokuthi wonke umfundi, ngesikhathi sezemidlalo, uyakhona ukuthi ehambe eyokwenza lowo mdlalo awuthandayo.

Ngicabanga ukuthi eminye imidlalo esakhona manje eyesintu esadlalwa nanamuhla, yilemidlalo le ebithandeka kakhulu futhi ebinganabo ubungozi noma ebisenza sizivocavoce ngendlela okuyiyonayona, noma siyidlale ngokujayibulela. Yebo, eminye ayisekho kodwa-ke ngicabanga ukuthi le esele ile ebewukuthi siyayijabulela futhi ile esisiza kakhulu.

Okokuqala engingakudinga ukuthi ngishintshe umsebenzi wami wokuzilibalisa ube ibhizinisi, ngingadinga iwebhusayithi, ngicabanga ukuthi iyona engangisiza kakhulu ukuze ngishintshe lokhu. Okwesibili, mhlasimpe engingakudinga, ngingadinga nezinkundla zokuxhumana kuze ngizokwazi ukuthi ngifake khona, ngenzele nabanye abantu ukuthi bakhone ukuthi bebone noma bekhone ukuxhasa.

Ngicabanga ukuthi okubaluleke kakhulu ukuthi noma kumele zifakwe ezomdlalo esikoleni, kodwa akumele kuphazamiseke ukufunda. Engingakusho mhlampe ngathi, isikhathi esifanele engamele kufakwe ngaso ezemidlalo esikoleni mhlampe kungaba ngoLwesihlanu. Nakhona mase iy'ngane zibuya ekhefini, okungenzeka ukuthi zingafunda lawo lawo maklasi okuqala, elokuqala, elesibili, nelesithathu. Emva kwalokho-ke sebengakhona-ke ukuthi beyokwenza ezemidlalo khona bezokhona ukuthi bezivocavoce. Engilwa nakho ukuthi kungabi ukuthi sekuphazamiseka ukufunda ngenxa yokuzivocavoca.